Ukwenza umsebenzi owuthandayo kunokuzisa uvuyo kuye, kunye nolwaneliseko ebomini, kukunceda uzive unentsingiselo kwaye unomdla emsebenzini wakho. Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba umsebenzi lowo ukwazi nokuxhasa ubomi babo.

Xa sinemali siyonwabela ukuya kwiindawo zokuphumla okanye zokutyela kunye nosapho. Xa kungekho mali sithatha ixesha kunye ekhaya sibukele umabonakude okanye sidlale. Eyona nto ibalulekileyo kukuchitha ixesha kunye kungakhathaliseki imeko.

Ndinqwenela ukufunda izilimi ezininzi ukuze ndifikelele abantu abaninzi kwaye ndibe nomthelela kumphakathi. Kuhle ukufumana umsebenzi onomphumo, kwaye ndifuna ukuphila impilo enempilo ngokuhlonipha imvelo. Iminqweno yam igxile ekufundeni, ekuphuculeni uluntu, kunye nokuphila ngobuhlobo.

Xa sinemali ndinokunxibelelana nabahlobo bam ngokwenza izinto ezifana nokuhamba ukuya kwiindawo zokutyela ezintofontofo, okanye sibhukishe umphosa okanye iindawo zokuphumla ukuze sichithe impelaveki. Sikwathanda ukuhamba kwiimeko ezintsha njengokuhamba ukuya kwiindawo zemidlalo okanye iindawo zokuhlala phandle kwedolophu. Le nto isinika ithuba lokuba sidibane ngezinto ezintsha ngaphandle komsebenzi.

Mna ndingaza nomthetho wokuba xa umdlali weqela ebeke ibhola emgceni weqela lakhe kuba ngenxa yoxinizelelo osuka kwelinye iqela, elaa qela lifaka uxinizelelo malinikwe amanqaku amabini, kuqalelwe phantsi.

Ndithanda ukubukela iimuvi okanye imidlalo yeevidiyo ngexesha lokuphumla ukuze ndiphumle, ndiphume kwiimeko zendalo yeentsuku zonke. Le midlalana inika ithuba lokuphumla kunye nokuphucula impilo engokwengqondo.

Ewe, liyahambelana ngokuba ngokwesiXhosa umntu oyindoda ngumfana. Xa bebaninzi ngabafana. Ukutsho nokutsho ke ngokuthi Bafana Bafana sibe kuqukwa bonke kuthethwa ngamadoda amaninzi.

Bendingakhetha ukudlala uFIFA ngenxa yomdla wam ebholeni kunye nokuphuhlisa ubuchule bokucwangcisa neqela. Kukho nomdlalo okuthiwa ngu-Call of Duty, nayo inomtsalane ngenxa yesantya sayo esiphezulu kunye nobuchule bokusebenza phantsi koxinzelelo.

Iholide kaDisemba yeyona ende kunezinye iiholide ezisenyakeni, kwaye inika abantwana ithuba lokuba bapholise ingqondo emva konyaka wesikolo. Ngoba ezinye iiholide sibe abantwana bejonge iimviwo abazozibhala xa bebuyela esikolweni. Ngoku banenyanga yokuba bapholise ingqondo, sibe bezobuyela esikolweni beqala ngofunda.

Mna ndandidlala umbhoxo ingumdlalo endiwuthanda kakhulu. Kodwa neminye imidlalo ndandithi ndoyibukela esikolweni xa kudlala ii-hockey, nebhola, nee-netball, netenesi ndandithi ndozibukela kube ndinala nto ethi bana .

Ndiyakhumbula xeshikweni ndandithe ndibukele umdlalo webhola ndabona usompempe ephelisa umdlalo kusashiyeke imizuzu elishumi. Ndothuka, kothuka wonke umntu ndafanisa ukuba xa ndibona kwi-intanethi wonke umntu uyothuka ngale mpazamo yenziwe ngulo sompempe. Kwafuneka aphinda aqhubelekise umdlalo emva koba beseyiphelisile.